Kukupheka okanye ukubhaka phandle xa singenambane, siphinde siyakuthanda nokubukela umabonakude. Ii-movies ezintsha sithanda ukuzibukela sisonke silusapho, loo nto iyasonwabisa.

Ewe, ndiyawuthanda umdlalo ekuthiwa yigalufa kuba ngowona mdlalo ukwenza uwudlale ungacingi kakhulu. Awuphithizeli futhi awuyiphithizelisi ingqondo.

Ewe, uluntu luyayazi inzuzo yokubandakanya ulutsha kwezemidlalo kuba abantu abatsha basenemizimba emitsha. Imidlalo evumayo ukuba umntu omtsha alolongeke iyinzuzo kakhulu kwaye yenza umdlalo ube yimpumelelo.

Kukuzikhupha sihambe siyobukela ezemidlalo e-stadium, siphinde sihambe siye naselwandle siyoqubha, ngokunjalo nje sithi xa siphuma elwandle siye kwizindlu ezithengisa ukutya, ii-restaurant, sitye.

Ndingatshintshatshintsha abadlali ebaleni kuba ibhola yeqakamba iyakwazi ukudlala imini yonke kudlale abadlali abathathu, ibe ibhola yeqakamba inenqwaba yabadlali. Into endingayenza kukutshintsha abadlali, iiyure ezimbini zidlalwe ngumdlali othile okulandelayo kwiiyure ezilandelayo ezimbini kungene omnye umdlali, babe baninzi abadlali abadlalayo kwibhola yeqakamba.

Into ebakhuthazayo yinzuzo. Kuye kuthiwe umntu oyigqibileyo iComrades Marathon uza kufumana inzuzo ethile, ngoko abantu baye bangene kuba benqwenela le nzuzo.

Yingxoxompikiswano, sabelane ngezimvo. Abadala nabancinci babe kugqatso, babe kuphikiswano lwengxoxompikiswano. Okanye umlabalaba, ngoba wona umlabalaba ufuna ucinge.

Zizitediyam into ibinophuculwa ukuze bonke abantu bakwazi ukuba nethuba lohamba bayobukela umdlalo udlala. Idolophu nganye ngakwiphondo ngalinye imelezeke ibe nesteyidiyam ukuze abantu baloo ndawo bakwazi uhamba bayobukela umdlalo. Baninzi abantu abaphoswayo kubukela umdlalo ngelaa xesha leNdebe ka-twenty ten.

Ngumthetho wexesha lokuphumla xa kudlala ibhola. Kukho iziqingatha ezimbini, isiqingatha sokuqala abadlali bahambe bayophumla. Ndinganyusa elaa xesha lokuphumla kuba ndicinga ukuba noko abadlali abaphumli ngokwaneleyo ncam phambi koba bayongena kwisiqingatha sesibini sokudlala ibhola.

Ndingakhetha uLibbok odlala kwibhola yombhoxo eMzantsi Afrika ayongena kwiqakamba kuba ndicinga akayilungelanga kwa laa bhola yombhoxo, andiyazi ubekelwe ntoni phaa. Yena ndawuthi ukujonga ulungele ukuganga, angangena kwindawo yokuganga kwibhola yeqakamba.

Ndithanda ubukela ibhola yombhoxo kuba thina siyiMzantsi Afrika sisoloko siphumelela kuyo. Xa ndibukele ndibukela ndinethemba lokuba sizawuphumela nakweli ityeli.

Ewe, nabo bazizo iimbaleki. Nangona besebenzisa ukubaleka ngobuxhakaxhaka banamhlanje kodwa ke bazizo nabo iimbaleki, ndiyavumelana nobuchwepheshe.

Ndingacebisa ukuba badlale imidlalo eshukumisa igazi. Umzekelo, umdlalo webhola yeqakamba okanye umdlalo webhola yombhoxo, kuba kaloku noba bazabe bedlala nje kodwa bazawube bezilolonga nozilolonga umzimba uhlale usempilweni.

Ewe, eli gama liyahambelana, kuba abafana ngabantu abasinesini sobudoda kwaye ke abantu abadlalela le bhola kuthiwa yiBafana Bafana ngamadoda.

Ewe, kuyinzuzo ekuthatheni inxaxheba kwizinto zokuzonwabisa kuba ngelinye ixesha uyayidinga into eza kuphazamisa ingqondo ukhe usuke apha ekucingeni ngeengxaki zakho ngalo lonke ixesha.